Ukugcina inkcubeko yethu kwifashoni yanamhlanje kufuna ukuba sihlanganise izinto zakudala nezale mihla ngendlela ehloniphekileyo. Umzekelo, sinokunxiba impahla yesiNtu efana neshweshwe okanye amabhayi kodwa siyidibanise nesimo sanamhlanje ukuze sibe neendlela zokunxiba ezihonjisiweyo ngendlela entsha kodwa ezinentsingiselo. Abayili befeshini banesidima ebalulekileyo apha. Kufuneka baqhube benze iimpahla eziphuhlisa inkcubeko yethu kodwa sikwamkele nakwifeshini yanamhlanje. Kwakhona sifanele sifundise ulutsha ngentsingiselo yeempahla zesiNtu ukuze zingajongwa ngezindala.

Xa abantu abaphuma ezilalini sele behlala ezidolophini bengakwazi ukubuyela ukuze bancedise emingcwabeni kunokwenziwa izinto ezithile ukugcina le misebenzi yesiNtu isebenza. Umzekelo, amaqela asezidolophini anokuseka imibutho yeentsika apho amadoda athile angazubophelela ekubeni amele izalamane xa kungakwazeki ukuba abo bahlala kude babuye. Kwakhona kunganceda ukuba izalamane zibhatale abantu basekuhlaleni ukuze benze loo msebenzi. Into iya kunceda nakumbi kwezinye iimeko ezinzima. Okokugqibela kubalulekile ukufundisa ulutsha lwasezidolophini ngentsingiselo yenkxaso yesiNtu.

Ngelinye ixesha ndandihamba nabaqeshi bokulima ukuba sibone indlela imifuno ifunyanwa ngayo kumhlaba wethu. Sifika kwindawo apho iintlanzi zihlala kwilwandle kwaye umphosi wesivuno esivela kumhlaba ubukeke ingathi kuzoba nemveliso enkulu. Kodwa kukho umphoso omkhulu wezikrweqe ezithile zize zide neminyaka eminintsi ngokuphosa intloko phambili malunga nezinye izinto ezifumanekileyo. Sasibuya sizithanda kakhulu.

Ndingaqukumbela umhlobo wam ndithi intonjane ingqubo yesiNtu eyenziwayo kwiincubeko ezininzi zaseMzantsi Afrika apho amantombazana atshetyelwa kuhlonitshwa njengendlela yokubakhokela ekukhuleni besuka ebuntwaneni ukuya ebuntwaneni obukhulileyo. Ngenxa yalomkhuba amantombazana afundiswa ngezinto ezibalulekileyo ngobomi, indlela yokuziphatha, ukuhlonipha abanye kunye nokugcina isidima sabo njengamabhinqa. NgokwesiNtu le ngqubo yinxalenye ebalulekileyo yokwakha Ubuntu nokulungiselela ubomi babantu abadala nangona ezinye iindlela ziyahluka.

Ewe, kukho utshintsho olubonakalayo kwezothutho elalini yam kule minyaka idlulileyo. Kudala abantu babexhomekeke kwiidonki kunye namahashe okanye ukuhamba ngeenyawo ukuya evenkileni okanye kwisikhululo sikaloliwe. Kodwa ngoku sele kukho iimoto ezincinci ezifana neeteksi ezihamba rhoqo, ngakumbi kwiintsuku zeemarike. Kwaye ezinye iindlela sele zilungisiwe nto leyo eyenza lula ukuba nabantu abanezithuthi zabo bahambe ngaphandle kokulimazana iimoto zabo. Nangona kunjalo kusekho imingeni ngakumbi ezixekweni ezikude apho indlela zingalungiswa kakuhle.

Ngokwam ndicinga ukuba isiko lokuthwala kufuneka liqwalaselwe ngonophelo kule mihla siphila kuyo. Kudala yayiyindlela yesiNtu yokucwangcisa umtshato. Ngamanye amaxesha ngomvume wosapho zombini kwaye isenziwa ngentlonipho. Kodwa namhlanje kukho imicimbi yokwaphula kwamalungelo abantu ngakumbi xa intombi ithatyathwa ngaphandle kwemvume yayo. Ndicinga ukuba naliphi na isiko kufuneke lihambelane namaxesha. Lihlale lihlonipha imithetho kunye namalungelo oluntu. Ngoko ke ukuthwalwa akunakuhlala kwenzeke ngendlela yentlandlolo ngaphandle kokuguqulwa.